Di-company tse ngata di hula hona tjhelete e ngata ya medical aid. Empa he medical aid e no no e na le, ho na le moo e leng hore e fella teng. Mohlomong ha e nngwe le e nngwe o kgona ho fumana tjhelete e jwalo ka ha eka na na. Ha tjhelete e no no ya medical aid e se e fetile, o tlameha hore wena o e ntshe ka potlaneng ya hao.

Overdraft facility ke e nngwe ya tjhelete eo nka kgonang hore o thuse ha o se o feletswe ke tjhelete. Mme e fumana dibankeng tse ngata. mme e tswela molemo haholo.

Debit card ke karata e nngwe ho karata tse eleng hore di phephile haholo. Hobane ha eje ha ngata, ha eje tjhelete ha ngata. Hape hae bitsi haholo, ha e bitsi ha ka lo. Ha e na le tsona di-charges tse ngata, tsao charger mohlomong ha o withdraw tjhelete ya hao. Wa kgona hore o e patale ka kgwedi. Mme rona debit card ha e na ntho tse no no.

Ke tiisitse tjhelete ena mona hobane e ditshila jwalo ka ha o bona. Mme ne ke tlo kopa hore le tle le mphe tjhelete e nngwe. Jwalo ka ha ke qeta ho e ntsha bankeng ya lona. Kr fumane e le ditshila jwalo ka ha o e bona. Ke kopa hore le mphe e nngwe nka kgonang hore ke sebedise. Hobane e na na ha hona moo e ka sebetsang teng, mabenkeleng hohle. Ba ka se dumelle. Ke kopa hore le mphe e nngwe. Ka leboha.

Kopa hore o ye bankeng ya hao. o kene app-ong e no no. kenya qeta mono o kenye o kenye password ya hao. Ha o qeta ho bula o ye ka di-settings-ing o penye, o shebe moo moo ho buuwang ka ka ho fetola di di-charges. O penye monono ka mora mono ke tshepa hore ntho e nngwe le e nngwe e tla loka. Haeba haeba tlabe di sa loka ka nako e no no. Kopa hore o kgutlele ho nna hape.

Kehle a tsetele matlong. Matlong a bodulo, hore atle a fumane rent. A tsebe hore kgwedi e nngwe le e nngwe ho ba le tjhelete eo ba e fumanang. Hobane ya ya sebaka yona o tla tlameha hore hape a ahe matlo kapa a itse dijo jwalo ka tsenono. Tlo nka nako ena eo ae rekang ang e nang le bodulo. E betere hobane ntho e nngwe le e nngwe e teng. Sa hae fela ke hore a kenye batho banono. Kgwedi e nngwe le e nngwe o tla fumana tjhelete ya hae.

Ke founa tjena hobane ke tjhelete ke ntlo. Mme ne batla ho tseba hore na ke methati e feng eo ke e latelang hore nka kgona hore ke kgone ho claim insurance. Hobane ke tjhelletswe ha hona moo nka re robalang teng. Kopa hore le nthuseng.

Nka se kgone hore ke patale tjhelete enono ka ofela. Mme ke kopa feela hore nka kgona ho patala dikete tse hlano fela. Jwalo ka ha banka ya ka e na le ditifiso tse nonong mme ke kopa hore hosane ke tle ke patale e nngwe e shotang, e setseng.

Deposit yona e ntshuwa ke motho a le mong. ka mora mo no no, kgwedi le kgwedi ke yona e ka kopanelwang. Tjhelete ya kgwedi le kgwedi ke yona e ka e no no ke yona e kopanelang.

Ke founa tjena hobane ha ka kgona hore ke reke ka sekoloto. Empa he ke kopa hore le nthuse. Jwalo ka ha lebitso laka le lebe. Ke tsebe hore na le ka kgona hore le nthuse, ke fumane thuso. jape ne ba hlobotse ka ditsela tseo ka kgonang ho nthusa ka tsona. Hore na ba ntse ke le tjenana na le mong tjena. Re ka kgona hore le mphe thuso kapo le ka se kgone kapa le tla kenyetsa tjhelete e nngwe hodima enono. Hore ke mo be.